Iy'moto ezithwala impahla kungamele zinakekelwe nazo, zinikezwe nendawo kuyona nemigaqo ukuze zikwazi ukuthi iy'sebenze ngendlela zingaphazamisi okunye, futhi namabhizinisi aney'mpahla ey'thuthwayo angakwazi ukuthi asheshe afinyelelise impahla lapho kuzosiza umnotho wezwe.

Yebo, bengingakhetha ukuthutha izimpahla ngojantshi, ngoba lapho basuke benendawo yabo abay'sebenzisayo ukuhamba, bengeke bephazamise izimoto ezincane ey'semgaqweni.

Amabhasi akumele ahambe amahora asesicongweni ngoba ayaphazamiseka futhi asuke enabantu abaningi. Uma edala izingozi baningi abantu abazolimala.

Kusebenza kahle kunezinye izinketho zokuhambisa amabanga amade, ngoba kuvikelekile futhi kunendawo evulelekile yokubeka izimpahla.

Kuyinzuzo enhle ngoba sebezokwazi ukuhamba beye lapho beya khona bengabanjezelwa yilutho kuma-toll, Bengabambi nolayini abade.

Amanani akuwona laba ebengiwalindele, ngilandele imithetho yomgwaqo, ngimazise nokuthi isikhathi sesizongishaya.

Babavulele amakhasi abazowasebenzisa emafonini baxhumane kalula.

Ezokuthutha zomphakathi kumele zivuleleke ngendlela okuyiyonayona umphakathi ukwazi ukuhlala ngokukhululeka, nabantu abadala imizimba yabo ingathikamezeki.

Ngingashintsha izikhathi ngoba khona lapha ekudingakala khona singawatholi. Isevisi itholakale amahora athe ukuba maningi.

Kwenziwe isiqinisekiso sokuthi ezokuthutha ey'semgaqweni zifanelekile, zintsha, zihlanzekile, futhi zihambelana nalokhu okufiswa nayabantu.

Izimoto ezincane abangase bay'sebenzise esezikhokhelwa nazo zikuthatha zikubeke lapho ofisa ukuya khona.

Eyi mngani ngagibela etekisini uma ngibona lapha indlela ugogo abamuphatha ngayo uma esedilika bangamuphathisi impahla yakhe. Kuthiwa akazikhiphele zona zonke ngaphansi kwetekisi. Angeve ngaphatheka kabuhlungu ngoba kwakumele kube khona ozomunikeza usizo.

Kungamele kube khona iy'ndawo lapho kwenziwa khona izitulo zalaba abakhubazekile noma kufakwe iy'moto imbala zabo ey'zokwazi ukuthi zibahlalise ngendlela okuyiyona.

Ukuthatha abantu noma umphakathi mahhala uyobahlanganisela endaweni lapho bezofika khona bazithokozise ngokwemidlalo.

Ukubheka ukuthi izimangalo zemithwalo zihleli endaweni yethu nangendlela ephephile yini. Nabagibeli bahlale ey'ndaweni okumele bahlale nazo, bangazixubi nemithwalo.

Ngingazizwa ngikhululekile ngoba ukuphepha nokuhamba ngendlela okuyiyona kuzokwenzeka kuzobe kuhamba umuntu osanamandla okuba semgaqweni.

Ngingenza izimoto ezingakwazi ukuthi abantu abadala bagibele bakhululeke, ezingeke zibachithele nesikhathi.

Ngingamfundela imigomo nemibandela okumele ayazi mayelana nemithwalo nokuhlala kwabantu. Uma ngabe engahambisani nayo ngimtshele ukuthi ngeke sikwazi ukuthi abe yingxenye yohambo lwethu.

Ukubheka ukuthi amabhasi akhishiwe ngabe asesimeni yini sokusebenza.

Ngo-nine sihlala kahle sinethezekile, ahlanzekile, ayikho inkinga ekhona lo.

Izinselele ababhekene nazo ukuthi iy'moto ey'ningi kumele ziwasebenzise ama-shuttle ukuze bonke abantu bazizwe bekhululekile ey'nqoleni.

Cha, ukuhamba kahle kube kuhle ngempela emgaqweni, akukho okube yisiphazamiso. Abantu abadala bangiphathile kahle nami ngabanikeza obekumele ngibanike khona, ngabahambisa ngendlela okuyiyona nesizotha nanokuthula.

Isebenza kakhulu ngoba abasemotweni kumele bavikeleke, nabahamba phansi bayakwazi ukuthi bavikeleke ukuze kuzofinyelela ey'ndaweni okuyizona .

Ziyathuthuka ngoba kusebenziswa ubuchwepheshe obusha.

Ukuthi nakubantu abadala nabo sebethola igunya lokuthi bahambe ngendlela okuyiyona yona, kungabi khona okubavimbezelayo.

Ngisake ngayishayela imoto ethutha abantu abadala, ngangijabule kakhulu, ngiyafisa futhi ukuphinda.